Moreki ya kgabane, ke leboha thahasello ya hao ya ho bula karete ena bankeng ena. Empa dintlha tsa hao ha re sheba kwano, ha di bontshe o kgona hore o fumane sekoloto. Mona banka e shebile hore na mokgolo wa hao a na o lekane hore e be o ka fumana kapa o na le bokgoni ba ho patala sekoloto. Lebitso la hao le lona le bontsha le hlaha tlasa mabitso e leng hore hana bokgoni kapo ha hona tshepo ya hore ba ka lefa tjhelete ena. Sena se bakwa ke hore mohlomong o ile ke wa ba le dikoloto tse ding bankeng, mme wa dieha ho patala kapa wa se ke wa lefa hohang. Ka lona lebaka lena re sitwa ho re re o fe sekoloto maemong ana. Ke a leboha moreki ya kgabane.

Taba ena ya ditifiso, ke taba e bohlokwa haholo. Ha re shebe hore na e tlo ama moruo wa lelapa la rona jwang. Mme ntlha e re lokelang ho e sheba ke hore na e tla re jella tjhelete kapo hore ekeletsa tjhelete jwang. Mme ntlha e nngwe re tlamehang hore re shebe tabeng ena ya ditefiso tsa dikarete, ya ho reka ka sekoloto. Ke hore na e be re a e fokotsa kapa re ya e tlohela ka botlalo na. E le hore re seke ra iphumana re le tlasa dikoloto tse tshabehang, tse re tlotla re sitwa ho di lefella. Mme re tlameha re shebe hape hore na ha di ka nyoloha hape ditefiso tseo re tlo tla re etsa jwang? A na re theola boleng kapa re theoha lenane la dihlahiswa tseo re di rekang ka sekoloto kapa re etsa jwang?

Ke o kgothaletsa ho e bule karete ena motswalle. Ho ba e tlo o thusa ho aha maemo, e tlo o thusa hore e bohlokwa haholo motswalle ke o kgothaletsa hore o e bule.

Dumela mme, o bua le Moeketsi . Ke ne ke kopa ho botsa ke etse butsi account ya sekoloto dibeke tse pedi tse fitileng. Empa ho fihlela ha jwale ha ke so fumane letho. Ke kopa ho tseba hore na e be kopong ya ka e ntse e sejetswa kapa jwang. Ke a leboha.

Motho ha a ne a ngodisitswe hore o batla karete ya sekoloto. Hobane.

Lebaka ke hobane banka e bona kotsi e phahameng ya hore.

Ho fumana karete ya sekoloto, moreki o lokela ho ba le moputso.

Credit score ke palo e bontshang hore na motho o ntshetsa pele hae.

Moreki o lokela ho lefa dikoloto ka nako. Le ho qoba ho etsa dikopo tse ngata ka nako e le nngwe.